Xo sungula va nga ni vutisa ku ndzi nga ti hanyisa njhani kumbe ndzi ta ti hanyisa njhani loko se va kokiwile mali leyi va faneleke va yi koka? Xa vumbirhi i ku ndzi fanele ku ndzi sayina hansi va tlhela va ndzi vutisa kahle ku ndzi tiyisile ku mali ndzi ta yi hakela naswona ndzi yi lavela swilo swa nkoka na? Va nga tlhela va ndzi tsundzuxa hi ti-interest rates, ku nga ku khuphuka ka marhandi kumbe ka swilo. Ku loko swilo mali ya kona yo ya henhla, na mina ni ta fanela ku ndzi hakela mali leyi yi nga le henhla.

Lexi xi nga ndzi pfunaka ku ndzi lawula mali ya mina, i ku tsala ehansi eswilo leswi ndzi nga ta swi lava kumbe leswi ndzi nga ta ti hanyisa hi swona n'hweti na n'hweti. Ku nga budget-e. Ndzi ta fanele ku ndzi tshama hansi ndzi endla budget-e ya kahle. Naswona ndzi tiyisisa ku mali leyi ndzi yi tekaka ndzi yi tekela ku endla swilo leswi nga na nkoka, swi nga ta ni vuyerisaka. Ndzi ta fanele ku ndzi tshika swilo swin'wana, ku fana no ndzi xava swiambalo, na ku nga ri na laha ndzi yaka kona. Ku dya swakudya swa le xitaratini, i swilo leswi ndzi nga ta fanele ku ndzi swi tshika.

Swi tele ngopfu leswi endlaka leswaku vanhu va endla swikombelo swa mali yo tlula mpimo. Van'wani ku nga va ku ri ku va lava ku xava movha, va ta kota ku va fika emitirhweni hi nkarhi. Naswona mali leyi a a movha leyi va nga ta va yi xavile, va lava ku va heleketa vanhu vantsongwana eswikolweni, vanhu emitirhweni, yi ta va vuyisela mali. Van'wani va lava ku pfula mabindzu, bindzu leri va swi tivaka ku ri ta va vuyisela emali. Van'wani ku va ku ri ku aka, munhu u lava ku vhela aka a heta, a nga endli swilo katsongokatsongo. Kasi van'wani ku va ku ri ku va lava ku famba va komba vanhu, va lava ku famba va bomba, va komba vanhu ku vona va na swona.

Van'wamabindzu na lava va tirhaka va ri laha Afrika-Dzonga kambe va tirhela matiko mambe, swa va khumba swinene. Hikuva lava van'wamabindzu va tekaka mali ya vona va yi hoxa ematikweni mambe, mikarhi yin'wana loko ku ri ku rhandi kumbe mali ya le Afrika-Dzonga a yi na matimba, swi ta endla ku vona loko se va lava emali ya vona leyi va nga yi invest-a, swi nge va ta kuma mali yi tsanana. Kambe loko yi ri na matimba va swi kota ku va kuma mali yo hlaya ngopfu ku tlula leyi va nga yi hoxa. Ivi na lava tirhaka, swi ngo loko yi ri na matimba va ta hola mali yo tala swinene.

Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa mali ya lembe na lembe hikuva loko u teke mali, mali liya a wu yi fambisi kumbe a va yi lavi hi siku rin'we ntsena. Naswona loko u yi hakela a wu yi hakeli yi ri yona leyi u nga yi teka kambe ku na mali leyi va yi tlhandlekaka ehenhla leyi u fanele ku u yi u yi veka kumbe u yi hoxa naswona ku ya hi mpimo lowu mi nga pfumelana hi wona loko ku ri ku yitsongo mali ya kona lembe na lembe hi leyi u faneleke u yi hoxa, a ku fanelangi u za u ti dlaya u lava ku yi hoxa hinkwayo.

Mina a ndzi na vutivi byo hetiseka hi makhadi ya swikweleti, kambe hi mikarhi yo tala swi lava ku mi va u swi tiva ku u sayine swa ku yini. Van'wana loko va sayina va pfumela ku va ta hakela hambi va nga ri tirhisangi. Van'wana swi lava a va hakeli hikuva va va nga se ri va va va nga tirhisanga mali. Swi ta ya hi ku n'wina mi pfumelerisane ku yini, naswona i yini xivangelo lexi ku endlaka ku u nga yi u ya ri pfarisa.

Sweswi sweswo a ndzi na vutivi byo hetiseka kambe hi ku ehleketelela ka mina swi nga endleka ku loko u khanserile a wu a va tlheriseli mali, hi ku swi nga endleka ku u ri tirhisile khadi naswona i u fanele ku u va u dyondzile ku mi pfumelelane hi yini. U fanele u swi tiva ku wena na munhu loyi a ku pfunaka mi pfumelelane hi yini swi nga endleka ku va tlherisa mali loko ku ri ku a wu tirhisanga. Kambe loko ku ri ku a wu se heta xikweleti naswona u pfumelele ku u pfumerile ku wena u ta tlherisela mali ya wena u ta tlheriseriwa mali ya wena va ta ku tlherisela.

Hi ku ya hi mina hi ku ya hi mina a ndzi na vutivi bya hetiseka kambe onge swa hambana, hikuva khadi leri u hakelaka lembe na lembe mali yi tshama yi ri kona kwihi na kwihi wa swi kota ku u tirhisa naswona mali ya xikweleti u ya u ya yi endla u ri na makungu ya yona, naswona ya hela kambe hi makumu ha timbirhi ka tona timali leti u fanele ku u ti hakela, naswona hi xitalo mali yo lomba yi fanele ku yi tswarisiwa u fanele ku u yi hakela yi ri na ti-interest. Se nakona ka leyi ya khadi ra lembe na lembe leyi u yi hakelaka na yona onge u fanele ku u hakela na ntswalo.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka leri hakelaka lembe na lembe i ku loko u ri na makungu ro famba u ya hambi hi le Capetown kumbe a Dubai wa swi kota ku u ri tirhisa hi xitalo, a ri na limit kwihi na kwihi naswona a hi ku u ta fanele ku u ya u ya banga u ya vulavula na vona. Se ya pfuna swinene hi ku loko ku ri na swilo kumbe xiyimo xo hatlisa lexi xi lavaka ku u humesa mali wa swi kota ku u tsutsuma u ya u ya tirhisa rona kufana na le xibedhlele loko munhu a vabya wa swi kota ku u tirhisa rona khadi leriya ku u ti u ti pfuna kumbe u pfuna munhu loyi a vabyaka.

Leswi u fanele ku u swi langutisa loko u nga si teka khadi ra xikweleti i ku xo sungula mali u lava ku yi tirhisela yini. u fanele u yi tekela eswilo swa nkoka. Xa vumbirhi mali leyi u lavaka ku yi teka u ta swi kota ku yi hakela hi n'hweti kumbe hi vhiki kumbe hi lembe, naswona u ta hanyisa ku yini loko so u tekile. Loko u swi tiva ku u ta ve munhu loyi a nga ta lavaka ku tlhelela ndzhaku a ya lomba yin'wana lembe ri nga se hela, u fanele ku u hlawula khadi leri ra lembe na lembe u fanele na nkarhi lowu nga ta vekiwa u langutisa nkarhi lowu nga ta vekiwa ku va va ku lava ku fika nkarhi wo tani hi wihi so u hetile ku hakela xikweleti xa wena.

Xo sungula i ku ndzi nga ya ebank ndzi ya lava vutiyisisi kona hikuva vanhu lava va tirhaka lahaya ndzeni vadyondzisiwile naswona va na vutivi byo hetiseka hi ku loko ndzo vutisa vanhu ndzi nga tikuma ndzi dyeriwe mali se loko ndzi fika laya ndzi nga vutisa leswaku a ndzi yi hakela njhani mali leyi i xilo xo sungula xexo naswona yona na yona yi na limit na khadi leri ri na limit na loko ku ri ku na teka naswona swi kona swilo leswi kumbe switandzhaku leswi ndzi nga swi kumaka loko ndzi nga hakeli naswona loko se ndzi lava ku yi pfarisa ndzi endla njhani.

Nkoka wa ku munhu a tirhisa kumbe a tirhisa ebangi leyi a yi tsakelaka i ku wa swi kota ku loko ku humelele xiyimo va n'wi byela ku mali a nge koti ku yi humesa hi masiku ya so na so u ta swi kota ku swi twisisa hikuva va tshemba hi mali ya yena naswona u lava vulavisisi leswaku yi tirhisa ku yini munhu a nge pfuki a ya a ya lava ebangi leyi a pfumalaka vutivi hi yona naswona u lava swilo swa kahle u tiva swilo swa kahle ku loko swi ya hi ku u ta lava ku pfula e insurance wa swi tiva ku mali ya yena loko a yi lava u ta yi kuma naswona mali ya yena yi hlayisekile.

Xo sungula i ku u fanele a hoxa mali loko a heta ku hoxa mali a languta ku u ta kuma meseji wo huma eka bangi ya yena leyi a yi tirhisaka leyi kombisaka ku mali yi hoxiwini ke naswona i mali muni leyi a nga yi hoxa xin'wana i ku u fanele ku a pfula app leyi yi nga ta n'wi kombaka ku eka akhawunti ya yena u na mali yo karhi mavito lama tirhisiwaka i ya yena naswona loko yi lava ku pfuriwa hi minkarhi yo tala yi ta lava ku ku a ti kombekisa xikandza xa yena sweswo swi tiyisisa ku akhawunti ya yena yi tshamile kahle se naswona u fanele ku a va a tirhisa eselulafoni number ya yena.

Lexi ndzi nga n'wi tsundzuxaka xona munhu loko a nga lavi ku pfula akhawunti ya yena ebangi i ku xa mundzuku a hi xi tivi makhamba ya tshama ya hlomile se a nga veka mali ya yena ehansi ka mubedo a famba loko a vuya a yi kuma yi nga ha ri kona hinkwayo kumbe a ku u ya edorobeni u ya xava swakudya va fika va n'wi komba hi xibamu kumbe hi xikhwa va teka mali hinkwayo liya se i ta tshama a nga ha ri na mali kasi loko a ri na bank account wa swi kota ku mali ya yena a yi fix-a hi phone kumbe loko ku nghena mali yin'wana yi kokeka yi tshama ka ti-savings sweswo swi tiyisisa ku munhu u tshama a ri na mali naswona hambiloko vo yiva khadi ra wena va ta kuma mali leyin'wani kambe leyi u nga yi fix-a na leyi nga le ka ti-savings a va nge yi kumi se ku hlayisa mali ya wena u fanele u pfula khadi.